Izincupha umfana angaba kuzona ukuba angaba sencupheni yokuba aphile nethambo elihlephukile iskhathi futhi eside kepha engazi, lokho akuzoholela ekutheni ukuthi agcine ingalo ingakwazi ukusebenza kahle ngenxa yokuthi ayikutholanga ukulashwa ngendlela efanele. Usebenzise indlela yesintu yokuba alashwe kunokuthi asebenzise eyesiLungu aphinde abesengcupheni yokuba nokutheleleka okungaphakathi okungapheli.

Kubaluleke ngokuthi uyazi ukuthi awubeki impilo yakho engcupheni ngokuthi uthenga lapho emtholampilo egunyaziwe uhulumeni, hhayi amahashahasheni angaziwa eMnyangweni wezeMpilo. Phinde futhi kukubeke emathubeni amahle okuthi ulapheke kule sifo esikuphethe, ngenxa yokuthi uthenge endaweni ethembekile.

Othisha bathuthukisa ngale ndlela nabasebenzi besikole. Namba one, ziyafundisa izingane ngale zinto kwisfundo se-Life Orientation, namba two bangabiza abasebenzi abasebenza ngosizo lokuqala mhlampe kanye ngenyanga ukube bazofundisa izingane ngokubaluleka nosizo lokuqala empilweni yomuntu, uma ngabe egula noma ngabe ukwesiphi isimo.

Cha, akwanele nhlobo ngokubona kwami kubalulekile ukusebenzisa izindlela zonke zokwelapha ukulapha ngokwesiLungu kubalulekile nakho, ngoba bayifundele lento abayenzayo futhi banemishini esezingeni eliphezulu ehloliwe ekwazi ukutshengisa ukuthi umuntu unasifo sini futhi angalapheka kanjani.

Izingozi ezingaba khona ukuthi abalaphi besintu abanayo idoseji phecelezi isikalo semithi bakala ngamehlo kanti lokho akulungile, basuke bengazi umkhuhlane usunomthelela omngakanani egazini ukwelapha kwabo basuke beqagela kanti. Ngapha kwesilungu basuke beyazi into abakhuluma ngayo ngoba banemishini yokubheka kanti banazo futhi izinto zokukala imithi.

Umphakathi ungafundiswa ngalezi ndlela, namba one, bafunde ukubheka ku-Google ukuthi isikhungo sokulapha sirejistiwe kwa-Department of Health futhi baphinde bafone babuze, baphinde babheke ukuthi sikhona noma siyavela emabhukwini abo woMnyango wezeMpilo.

Izinketho ezithengekayo zezingane ezinempilo amavithamini phecelezi izakhamzimba kungaba umuthi noma uphawuda, iphalishi elinempilo, cereal, amaqanda, ubisi, amaveji, njalo njalo

Lezi y'ngxoxo ezikanje singaziqala ngokuthi sibafundise kuqala abantu esihlala nabo ukuthi uma usuke ukhuluma ngokufa noma uhlela usuku lomngcwabo wakho usaphila kusuke kungekona ukudelela, kodwa kusuke kuwukuhlela usuku lakho ukuthi ufuna luhambe kanjani. Futhi usuke ubazisa izinto amalungu omndeni wakho ngezinto ozithandayo nongazithandi, kuyasiza futhi ekongeni imali ngoba nisuke nazi yini edinga ukuba niyenze nekungamele niyenze.

Umphakathi kumele ube nozwelo kubantu abakhubazekile ngoba abazenzanga, uma ubona umuntu okhubazekile musize uma ehamba nge-wheelchair umqhube umuyise la efuna ukuya khona. Musa ukumhleka futhi uthuke ngoba kuyazwela kubona, musa umkhumbuza ukuthi wekhubazekile lokho kuzomphatha kabi.

UThabo angaya esibhedlela noma eklinikhi ukuze athole ukuba unayo, noma akanayo i-COVID-19.

Ama-ejensi osizo oluphuthumayo e-South Africa yilawa, Netcare nine-one-one, Red Alert, ER twenty-four, lawa angena ngaphansi kwa-private. South African Red Cross, St John ambulensi, lawa angena ngaphansi kwa-voluntarily organizations. Akusoze kwalinganwa ngoba wonke lama-ejensi engiwabale lapha kuya ngephakethe lakho, ukuthi u-afoda luphi uhlelo lokusizakala ngoba kukhona awowonke umuntu nabadla izambane likapondo.

Ingoba amadoda ayasaba ukubhekana neqiniso futhi ayimagwala bahlukile kubantu besifazane, ngoba bona bayakwazi ukubhekana nesimo futhi basiqonde ngqo ukuze sigcine silungile.

Ukusha kwemijondolo ngeke kuphele ngoba abantu basakha ezindaweni ezingagunyaziwe ukuba umuntu angakwazi ukwakha kuyona leyo ndawo futhi ingahloliwe ukuthi iphephe kangakanani. Futhi isikhathi esiningi abantu abahlala emijondolo abantu abaphuza uphuzo oludakayo kakhulu ngaleyondlela, ngeke bakwazi ukunakekela izingane ngendlela efanele kangangokuthi bagcina bezishiye zodwa beyophuza isale ingane ilayithe ikhandlela bese kushaya yonkinto. Ngakho-ke akukeze ukuphela manje okusha kwemijondolo kepha kusazokwanda ngoba abafundisekile abantu abahlala khona isikhathi esiningi.

Ama-ejensi osizo oluphuthumayo azibeka phambili iziguli, iziguli ngalolu hlobo, namba one, uma ubafonela bayakutshela ukuthi isikhathi abazofika ngaso sizoba ukuthi, uma uhlale emakhaya kumele uphume ngaso leso sikhathi noma ngemumva kwaleso sikhathi abasishilo. Ngoba esikhathini esiningi emakhaya iyimoto azingeni egcekeni, so-ke fanele uhambe uyoma emgaqweni lapho bezokuthola. Namba two, fanele uhlezi uphethe ifoni uma usesimweni esibucayi ukuze uzosheshe uthole usizo phuthumayo.

Imbangela yokugcwala ezibhedlela kungaba ukuthi kugcwele abantu bokufika kuzona. Abantu bokufika abasuke emazweni abo beze la e-South Africa bezogcwalisa izibhedlela ngoba nakhu bethi la besuka khona ayikho imishanguzo futhi abalutholi usizo oluphuthumayo. Bese kuba wukuthi abala e-South Africa abasayitholi usizo ekumele baluthole ngenxa yokuthi izindawo sezithathwe abantu bokufika. Okwesibili, izibhedlela azisakhiwa kabusha sekuyi lezo nje ezikhona futhi nazo zincane, three abahlengikazi abasuke beshoda ukuthi basize abantu.